Go ka nna motshameko le mokgwa wa boitlosa bodutu ka ditsela tse di latelang motshameko, go tshwana le ditshameko tse dingwe o tlhoka maitlamo, thuto le bokgoni go ka nna mo gaisanyi yo o siameng. Go ka nna le meputso kgotsa ditlotla tse di tshwanang le tsa motshameko wa setso go itlosa bodutu.

Eya go a fokotsa go tshameka ka namana ka gobane ga ngata bana ba nou ba dula ba na le di founu ba kgona go download-a di game tsa bona, di founung tsa bona, mme ba di bapale, ba tshameke di founu ba tshameke game tse mo founung ebile ba kgona le gore a neng a tshameke le tšhomi ya gage kwa e le ko gabone ene a le mo ga bone, ka ba kgona go tshameka game ka ntlong. Le gape ke nagana gore e lokile ha holo taba e, e shapo ke bona e le tsela e e siameng ya gore bana ba intshe bodutu ka yona ka gobane e kantle ka mona ho etsala di ntho tse mpe ha holo.

Fa o batla motshameko o mošwa le o nang le kgaisano o ka ikakanyetsa ditsela dingwe tse di tseneletseng. E nngwe ya teng eleng Top Esports games twenty twenty five, engwe e le Marvel Rivals, ke Hero shooter e ntšhwa ya Netease e dirilweng ka nako go ya go gola. E na le tsamaiso ya tlhomelo ya kgaisano ya Esports e akaretsa Marvel Rival championship.

Go bua ka di diriswa tsa se eleketroniki mo metshamekong ya gompieno, go botlhokwa go tlhaloganya gore tsone di fetotse tsela e batho ba tshamekang le go ipsinya ka yone. Ya pele go dira metshameko e atlegele le go bonala ka PC, Play station le di Smartphone. Metshameko e fitlhelela batho ba le bantsi go feta pele, motshameko o tumileng o tshwanetse go kgona go tshamekiwa mo di dirisweng tse di farologaneng, e leng se se thusang gore o gole ka potlako

ke nagana se se ratang thata ka metshameko ya se eleketroniki ya mogala o matlhajana se ikaegile thata ka motho, mme bontsi jwa batho ba kgatlhwa ke dilo tse di latelang. E e leng gore o kgona go tshameka nako le nako gongwe le gongwe ka mogala o matlhajana ga go tlhoke PC kgotsa Console. O ka kenya motshameko o tshameke fa o ntse o emetse kgotsa o phomola go kopana le batho ba bangwe metshameko e dirang gore batho ba tshameke mmogo online e dira gore go nne monate le go nna le sense of community.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng, go tlhokega dilo tse di masisi. Se diriswa e ka nna smartphone, tablet-e PC kgotsa Console. Inthanete e tiileng, account ya tshameko, go a tswa fela gore na a o tshameka ko Play station, X-Box live kgotsa mobile App store.

O ka iphitlhela e le gore o se o na le addiction ya metshameko eo ya inthanete, ka gobane o tlabe o sa iphe kgefutso ya yona. Motshameko wa inthanete, nna motshameko ke motshameko ofe wa mo wa mo inthanete o e leng gore wa gago. Ga mannete go bua nnete nna ga ke na ona, motshameko wa inthanete ka gobane ke tshaba go nna addicted mo di gaming tse tsa inthanete tse.